O entse ntho e ntle haholo ka ho nka Life insurance, Life insurance e tlo thusa lelapa la hao ho setso o hlokafetse le tla thusa lelapa la hao ho pata ebile le tla thusa lelapa la hao ho patala di callet kaofela tse o tlabe o nang le tsona ka nako. O hlokofalang tjhelete e setseng mo Life Insurance eng e tla phedisa lelapa la hao ho fihlela mohlomong le bana ba ba hao se ba hodile? Life Insurance e thusa ho hlokomela lelapa la hao wena ha setso o sa hlole o le teng.

Ka nnete, ha o reka ntho kgetlo la pele tje ka ntlo ho ba thata hobane tjhelete ya banka e hodimo haholo and dintho tse ba di shebang, hangata ke hore dikoloto tse ding na ekaba wa di patala ho di pataleng wa hao, ba sheba hore o di patala ka nako na hobane ha o ntso tlodisa dikgwedi kampo e o sa patale ka nako ho le hona hwa ho senyetsa le banka ho feng tjhelete ya ho reka ntlo kapa ntho eo o e batlang.

Ke ya hlalohanya hore o kwatile haholo ho na le tjhelete account-ong ya hao, empa tjhelete eo ha etswe, ke kopa feela hore o mphe motsotswana feela, ke o hlalosetse hobaneng sena se etsahala hobane ho na le tjhelete e tshwantse e dule e le teng ka account-eng a tshwara account hore account se ka ba ya se ka kwalwa ke ka ho tjhelete ena e sa kgone ho tswa account-ong ya hao. Ke kopa o intshwarele ka sena, empa ke molao wa mo bankeng.

Batho ha ba ikgethele ho kenela UIF le hore ba hulela bokae. Motho ha a qala a sebetsa a kena khampanen. Khampani ke molao hore bona tshwanetse ba o kenye ko UIF ba latelle molao wa hore salary bracket ya hao ho hlokahala hore ho hulwe bokae ho tjhelete ya hao. Motho ha batla ho tseba hore UIF e thusa ka eng a ka ya website-ng ya UIF a fumana dilo kaofela website-eng le batho ba ka ya le diofising tsa UIF ho tseba hore e UIF e thusa ka eng.